Balloon payment mona motswalle wa ka, kapa yona moreki. Ke hore balloon payment ke pakana eo o e patalang ha o so qetile ho patala dikgwedi tse o di behetsweng hore o di patale. Mohlomong ekaba, ho ka thwe balloon payment ya hao ke twenty percent ya tjhelete eo o e kolotang. Mohlomong ho re ke tlo etsa ya ho thwe keng, papisong ka hore o kolota four thousand rand. Ho botho wena twenty percent ya four thousand Rand e tlaba eight hundred, ke balloon payment. O tlo e patala ha o so qetile ho patala, tse tlamehang ho e patale kgwedi le kgwedi. Ke pakana ya setlamo tlamang o e patale mafelelong a ho patala tjhelete eo o tlamehang ho e patala kgwedi le kgwedi. Hobane o fuwe hore kgwedi le kgwedi o patala e itseng, e nyenyane ho balloon payment.

Ntatemoholo, hore o kgone ho kenya app ya banka founung kapa hona mohaleng wa hao moo. O lokela ho ya play store moo o tlo fumana mefuta ya di-app tsena kaofela. Ha o fitlha moo, o tlo tobetsa moo ho hlahileng ntho ekareng ke seronobiki se tshwarehang, e leng search. Ha o qeta mono, o tlo kenya lebitso la app o e batlang, la banka ena o tla o batla. Ha o qeta ho e fumana e kena founung. E be ba jwale ke hona o tla be o fihla o kenya dintho kaofela tse hlokahalang. Mabitso, mabitso a banka le di-account number.

Ha hona letho le reka le etsang, ntle le hore feela o rekise thepa eo seng o sa e sebedise e dutseng fela ka tlung. Hore o kgone ho patala batho banono. kapa mohlomong o kope batho ba haufinyana le wena ba o thuse ho patala tjhelete enono.

Ke ikutlwa ke le mojalathoko, kapa hona motho e leng hore keng o qhelelwa thoko ha ho etswa diqeto tse itseng. Hobane ho no ho bolela hore nna ke tlameha ke nke nako e telele ho ya toropong kapa hona ho ya bankeng. Ke tlo tlameha ke nke nako e telele ho fumana ATM eo ke e hlokang.

Phoofolo eo ke ruhileng, ke ruile fariki. Mme dilemo tsa ka ke tse mashome a mararo a nang le metso e mehlano. Ke qadile ho ya kerekeng, ke na le dilemo tse kabang leshome le metso e mehlano. Se ke tsebang ho ikisa ke sa iswe ke motho.

Ha ke fihla bankeng, ba ile ba nhlalosetsa hore, lebaka baka le entseng hore tjhelete eye tlase tlase ka mokgwa letsweleng hore ha ne ke kwala account. Ke kwetse le hore tjhelete e ntse le ka hare. Mme hono ho bolela hore kgwedi le kgwedi kapa nako e itseng ha e fitlha. Ha ba kgone hore ba o fe di-interest e leng tswala bakeng sa ditjhelete ho etseditsweng ho batho account e kwetswe. Se teng fela ke hore tjheleteng eo ba tlo hula ba tlo fihla ba nne ba hula ba hule ya bona hobane bao boloketse tjhelete, mme ha eba sebeletse.

Ee, ha ke batlisisa ke fumana hore ho thwe tjhelete e nentse e sa kene kgwedi le kgwedi insurance-eng kapa yona tshebetso tshireletsong ya lefu. Empa ne ntse ke etsa tefo kgwedi le kgwedi. Ho thwe tjhelete ha ekaba ya finyella di-account-ong tsa bona, e ne ntse ikela ko ikelang teng. Jwale ke batla ho tseba hore na jwang hobane tlameha banne ba send molaetsa kgwedi le kgwedi hore tjhelete e kene kapa tjhelete e itseng ha ya kena. Mme account kapa yona tshireletso ya lefu e tlo kwalwa kamora kgwedi tse itseng. Yaba haona letho le ba le send-ang kapa lona le ba le romelang.

Ha ne ke ile ho lo bula account bankeng, ho no ho le bobebe-bbe ebile ho le bonolo. Hobane ke fumane motho ya buang leleme la ka a buang puo e ke buang. Mme motho enono e ne e le motho ya bonolo a utlwisisang ebile a rata batho ka tsela e makatsang. Jwale ho bula account monono ke bone e le tsela e bobebe. Ebile ke la natefelwa hobane e ne le motho ya utlwisisang seo ke se buang, le nna ke utlwisisa seo a se buang. Ne re qoqa e ka re batswalle ba kgale.

Mona nkgono, ke tlo proof of address. Ke lengolo kapa bona bopaki bo bontshang hore o dula setsheng se itseng mme ona le nako e kae o dulang setsheng seo. Ke ntho e bontshang hore o mo moahi wa naha ena ya Afrika Borwa. Mme jwale tsela ya hore o fumane, o tlameha o lo fumana lekhanselareng kapa hona moo lekgotla wa ward ena ya rona. Ke hona moo o tla kgona ho fumana proof of address ya hao. Kapa mohlomong o tlo kgona ho fumana lengolo la setsha, ha mabitso a hao a hlaha le lengolo la setsha wa kgona ho ya bankeng ka yona. E se e le proof of address ya hao.